Nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata ka ntlha ya gore ga o le motho o ka se itse gore fa o ka simolola go lwala o ka fodiswa ke eng.

Ee, fa o na le setlhare sa maungo a jaaka diapole le dipanana, mang le mang o kgona go kgetha mme gone fago, ga o le motho o nna o itekanetse mo mmeleng.

Ditamati fa o di jala, wa e tsaya mme gantsi go jalwa tse e le goreng e kare ga di a nna pila, di gaufi le o senyega. O kolobetsa selo ko ilo di jalang ko teng mme wa di latlhela, ga o fetsa kgapetsa-kgapetsa o nna o ntse o nosetsa. Fa di gola di thoma di butswa ga o di kgetlha, ga o robe setlhare sa teng. Ga o robe setlhare sa teng ob'o di ntsha sentle fela mo setlhareng sa teng gore go nne go ntse go tswa tse dingwe gape.

Rooibos-o e jalwa jaaka maungo a mang le a mang, mme gantsi e jaliwa kwa dipolaseng ka ntlha gore mo motseng a se gantsi o ka fitlhela motho a e jetse. Ko dipolaseng ba e jala, fa ba fetsa ba e roba sentle ka metšhini ya teng mme ba be ba e tseya, ba ya go e rekisa ko mabenkeleng.

Melemo e ka nnang teng ke gore e thusa ka go fokotsa mmele le fa o fetsa go ja pele o robala o ka e nwa. E thusa ka dilo tse dintsi.

Ba lebane le dikhwetlho tsa gore setlhare sa teng o fitlhela se swaba kgotsa mme fa pula e sa ne, ga di tlhoge le dinonyane di a ja. Ba ka rarabolola ka gore ba di jale ka nako e le goreng pula ya na.

Ke gore dinonyane di e jela le magotlo a ja mme a kgetlha a be a latlhela fela gone fale, mme ka mokhwa oo fa o khetlha leungo le ise le butswe, le bodisa tse dingwe.

O ka omisa ke guava o ka o ka omisa tse dintsi fela.

Ke mango, avocado, banana, mmopo le diapole. Go re ke di jale, ke ka ntlha ya gore go na le di poleke tse ding tse e le goreng di tlhoga ka setlha, di na le setlha tse ele goreng di tlhoga ka sona.

Ke spinach-e, ke morogo wa lephutsi, ke morogo wa beetroot-u ka ntlha ya gore di dira motho ore a itekanele mo mmeleng, beetroot-u e dira ore motho a nne le madi a mantsi.

E na le seabe sa gore mabele a itekanetse thata. Fa o a ja ga e ba gore o na le diso ka mo mmeleng, a konomaka ditso tsele.

Gote wine farming, go tewa gore ba jala diterebe, mme fa ba fetsa ba tsaya diterebe tse le ba di fetola gore di nne wine.

Ke mmopo, morogo wa lephutsi, beetroot-u, ditamati, dieiye.

Rooibos-o ke setlhare se e le goreng se siame, se loketse mmele.

Ke dinawa, mabele, mmedi, beterutu le morogo. Di botlhokwa ka ntlha ore di 'ira gore motho a nne a ntse a itekanetse ka dinako tso tsotlhe mo mmeleng.

Ke gore nako e nngwe ya tlhoga fela nako e nngwe ha e tlhohe, e ka fisa ke letsatsi kgotsa ya se fitlhele pula.

Rooibos-o e na le di vitamin-i, e thusa thata ka mmele, o kgona 'o robala ha ba ele ore no pallwa ko robala.

Rooibos-o e thusa ka dilo tse di ntsi, le fa o e nwa, o nwa le metsi, e dira gore letlalo la gago le nne sentle, o ka se nne le ka seso se le se.

O ka 'ira salad-e kgotsa o ka apeya, o ka o apeya morogo oo.

Ke ne ke tlile go reka morogo o ba reng ke spinach, ka reka le beetroot-u ka ntlha hore fa re sa batle go ja nama, re tlo itirela bogobe ka spinach mme nako nngwe fa re sa batle go ja bo spinach, re tlo ja bogobe ka nama le beetroot-u.

Kgolo ya thekenoloji e ama temothuo ka ntlha ya gore a e sa le balemi ba e le goreng ba bereka, go bereka metšhini le diteraktere.

Maungo le merogo a mang le a mang, a na le setlha se e le goreng o tshwanetse o jale ka sona. Go tshwana le gona 'nong, ke nako ya mmopu. Mmopu o tlile o itlhogela, wa be wa gola, mme go na le maungo a mangwe, a na le setlha se eleng gore o tshwantse o beele ka sone ka ntlha ya gore ga o ka se dire jalo, di ka se gole, di'o bola.

Maungo a mang le a mang, fa o a apeile, netefatsa gore poleiti ya gago e na le morogo mme fa o ja netefatsa gore o na le go ja maungo, o nwe le metsi a mantsi.

Ba na le seabe sa gore motho mongwe le mongwe tshwantse a phele ka morogo. Goreng ke re jalo, le fa o ka ya ngakeng, wa simolla o sa ikutlwe sentle, le ngaka ya go bolela gore o je maungo le merogo.

E tshwanetse go tsena, sengwe le sengwe se o se jang, o netefatse gore o ja maungo kgotsa merogo.

Merogo ke dijalo tse e le goreng di a jadiwa mme fa di e nna meroho ka ntlha ya gore fa o ja meroho le maungo, o tlile go itekanela mo mmeleng.

Fa o nwa Rooibos-o khona ho robala sentle o khona le ho ya toilet k'ore sentle mme gape, mmel'a hao o phela o siame, a se gantsi o ka nna ntse o tlelwa ke malwetse.

Rooibos-o e na le madi ka ntlha gore e kgona go tloga mo South Africa, e ya ko mafatsheng a mang.